Motho a ka nna le gone go tokafatsa kgolagano ya gagwe ya Wi-Fi ka go baya Wi-Fi mo tulong e le goreng e ka kgona go tokafala. Ga kitla e kgorelediwa ke sepe, ebile gape o batlane le network-e e leng gore ga e na bothata mo tikologong e o dulang mo go yone.

Ga ke nagane gore dikgwetlho tsa AI e ka nna tse dintsi, ga e se fela gore system ya teng e ka nna le gone go palelwa mo go rileng ka lebaka la gore ke tiro kgotsa ke mothusi o dirisang technology. Ka jalo, ga ke akanye gore mathata a teng a ka nna mantsi jalo, mme a ka nna le gone go thibela ga go ka nna le mathata, go nna go shebiwe gore ke eng se se ka dirwang go tokafatsa tlhokomelo ya bareki, le gone gore ke eng mo e palelwang teng mo e ka nnang le gone go thusa, gonne re a itse gore AI e itsetse dilo pele ga di ka diragala.

Ee, mananeo a tshameka karolo e botlhokwa thata mo di-planet-eng tsa streaming, lebaka e le gore le na le gone go ngoka batho ba le bantsi, go nna le gone go sheba mananeo a. Ebile ke mananeo a a farologaneng, a bontshang ebile a tlisa le dintlha tse di farologaneng. Ka jalo, pharologanyo e o ya ditlhagiso ke yone e ngokang batho ka bontsi, ka gonne e na le kgone go akaretsa mongwe le mongwe yo o batlang go nna le gone go stream-a kgotsa go bona mananeo a a rileng.

Go reka data go fetogile karolo ya botshelo jwa 'tsatsi le letsatsi, lebaka e le gore megala ya letheka e dirisa data bontsi jwa nako. Di-platform-o tse di mo founung kgotsa mo megaleng ya letheka ke tse di tlhokang data gore di nne le gone go dira. Ka jalo, ke tiragalo kgotsa ke karolo ya botshelo jwa rona, ka gonne kwa ntle ga data ga go bonolo go ka nna le gone go dira ditiro tse di rileng tsa botshelo.

Di-messaging App di botoka thata ka gonne ga o buisana le motho, o kgona go di ka tsone di-video call-o, go mo botsa kgotsa go mo supetsa se o buang ka sone. Le di-voice note-u di kgona le go nna go tlhalosega bonolo, go sena sepe se se ka nnang le gone go tshwenya kgotsa gongwe o ka re airtime e ka nna le gone go fela o ntse o bua. Jaanong, se se mosola thata go fetisa go amogela mogala wa letheka, ka gore dinako tse dingwe airtime e fela le ntse le bua, kgotsa di-network-e di a be di kgoreletsa, le sa kgone go utlwana sentle le go tlhaloganyana ka se le buisang ka sone.

Ee, go botlhokwa thata go nna le gone go sireletsa Wi-Fi ya gago, lebaka kgolo e le gore ga o sa e sireletse, go na le kgonagalo ya gore batho ba nne le gone go connect-a kgotsa go amagana megala ya bone le Wi-Fi ya gago. Mo wa go fitlhela le gore ga e go tsaya lobaka le wena o le beetseng gore e tla fela mo nakong e e rileng. Bangwe ba batho ba e leng gore ba ikamaganya kgotsa ba connect-a mo Wi-Fi ya gago, ba tlabe ba dirisa data e feteletseng, e le gore kwa bofelong o tla be o tshwanetse gape gore o nne le gone go dirisa madi a mangwe go na le gone go reka data gore o kgone go connect-a gape mo Wi-Fi-eng.

Go ya ka nna, ga ke bone e le kakanyo e e siameng ka gonne ga o etsa tsone, gatwe extra coins or extra lives, wena ga gona tšhelete e o e ungwelwang. Tšhelete yotlhe e felela ko go badirisi ba ba metshameko. Ka jalo wena, se se go tswelelang mosola fela ke gore o tswelele o bapatse metshameko e, mme go sena sepe sa tsa ditšhelete se o se bonang ka fa wena, nako di le dintsi o tshwanetse o reke, o dirise tšhelete go nna le gone go amogela kgotsa go tswelela pele go nna le gone go tshameka kgotsa go lebelela dipapatso tse. Ka jalo , nna go ya ka nna ke bona e se thekiso e le goreng e siame ka gore e letlhakore le le nosi fela.